Tjhe, ha ba di nkelle hloohong. Ke nahana hore bo ramakoloi ke batho ba sa nkeleng batho hloohong ba shebile bona feela le tjhelete. Ene ho bohlokwa hore motho a o kenyetsang lekeno o mo nkele hloohong, mme o lokise seo a sa se rateng. Taba ya bo ramakoloi bao re palamang ditekesi tsa bona e utlwisa bohloko haholo. Hobane le rona re kgalla hore ka leleng la matsatsi, ba utlwe ditletlebo tsa rona.

Ee, ke na le tshepo e itseng mabapi le ditshebeletso tseo dibese di fanang ka tsona. Empa ha ya fella, lebaka ke hore dibese ke mokgwa o moholo wa dipalangwa, o fihlellang ke batho ba bangata, haholoholo ho le ditoropong tse nyenyane. Di thusa ho isa batho dikolong, mesebetsing, dipetlele mmoho le mabakeng a bohlokwa. Ebile e ditjeho tse tlase le ha ho le jwalo, ho ntse ho na le mathata a kang tieho ya nako, palo e fokolang ya dibese tse tsamayang ho ya toropong le tse ding le tshireletso e fokolang, ka dinako tse ding. Ke ka hoo ke reng ke na le tshepo e itseng ha dibese di sebetsa hantle, di thusa haholo, empa ho ntso ho hlokahala ntlafatso e kgolo.

Letsatsi leo ke neng ke palame tekesi ya sekorokoro. Ke ne ke maketse haholo ebile ke tshohile tekesi eo e ne e tsofetse. Ditulo di senyehile mme e tlola tlola tseleng. Mokganni o ne a le boithatelo, a bina mmino o phahameng ho tsamaisa ka potlako ho sa natswe tsela e senyehileng. Le ha ho le jwalo, batho ba ka hare ba ne ba le mafolofolo, ba qoqa, ba o bososela mme ba bang ba bina le mmino. Hoja e ne e se e sa sireletseha, ho ne ho e na le batho ba thabileng ebile ba sena ba ba sa bonahale ba kgathatsehile ka tekesi eo. Ke yona ntho eo re tobaneng le yona setjhabeng sa rona sa kajeno. Batho ha ba hlokomele maphelo a bona ka tsela ya hore ha ba bone le kotsi eo ba e kenyang ka hara yona ha ba na taba.

Ka pono ya ka, kapa ho ya ka nna dintwa pakeng tsa bakganni ba ditekesi di bakwa ke ho hloka taolo e hlophisitsweng, le tlhodisano e fetelletseng ya ditsela le bapalami. Mekgatlo ya ditekesi e e mengata ha e dumellane mme ba bang ba nka ditsela tsa batho e le ditsela tsa bona feela ha ba na taba. Sena se baka kgatello e fetelang merusung hape ho hloka mosebetsi le menyetla ya ditjeho ho etsa hore batho ba bang ba kenelle industry-ing ya ditekesi ntle le kwetliso kapa melao e hlakileng. Di iketsetsa borata feela. Ha ho na le botsamaisi bo matla ho laola palo ya ditekesi, le hore di sebetsa jwang, ke hoo ho hlokahalang, ho hlokahala taolo e matla e itelang mesebetsing ya bona.

Ntwa ena e bakwa ke haholo ke batho ba ditekesi, bona, ba reng bakganni ba di-Uber kapa ba Bolt ba nka ba bapalami ba bona. Mme ba ba senyetsa kgwebo. Taba ena ke nahana hore e ka lokiswa ka hore batho bana ba sebetse mmoho. Batho ba ditekesi le batho ba di-Uber kapa di-Bolt ba sebetse mmoho ba nke tsela eo ba sebetsang ka ona ba e kopanye ba e etse e le nngwe. Sena se tlo ba thusa hore ba kgone ho sebetsa ka kutlwisiso, ka tlhompho le ka boikokobetso hape. Ho bohlokwa hore batho bana ba tlohelle hore ba lwane, hobane ntwa tsa bona di kenyeletsa bapalami ba senang molato.

Ke boikarabelo ba bona ba le babedi. Ho netefatsa hore tekesi e maemong a matle. Ba hopole hore tekesi ha se ha se sebediswa fela sa etsang sa ho etsa tjhelete, empa ke koloi e tsamaisang batho ba phelang. Mme bophelo ba motho bo bohlokwa ho feta tsohle. Ha koloi e le boemong bo bobe, e kotsi bakeng sa batho ba palameng, e nka lematsa batho kapa ya ba bolaya. Mokganni o lokela ho etsa bonnete ba hore tekesi e sebetsa hantle pele a qala ho sebetsa, mabone a sebetsa, mabidi a bolokehile, mamati a buleha le ho kwaleha le hore koloi ha e dutle. Monga tekesi le yena o na le boikarabelo ba ho e lokisa hobane ke letlolo la hae mme o sebedisa yona ho etsa tjhelete. Ho hlokomela di batho ba hao bao bao etsang tjhelete ke ntho ya bohlokwa haholo. Ha ke utlwisisi hore hobaneng sena kaofela batho ba ditekesi ba sa se utlwisise.